Mo setsong sa me go apariwa ditsope le ditshega mme go fitlhela gompieno setso sa me gae ise se fetoge.

Nnyaa, o ka se apare moetlo kwa di-conference.

Moaparo o mongwe le o mongwe wa moetlo o montle fela nna ke rata moetlo wa seSotho ka gore ba nkgatlha ka moaparo wa bone.

Ee, ke nagana jalo ka gore ke diaparo tse di bontshang mmele wa bone gore o bopegile jang.

O kgona go farologanya setso jaaka setso sa seSotho, ga ba apere kobo o a itse ke seSotho. Setswana ga ba apere letlalo o a itse gore ke ba Setswana.

Mosadi o tshwanelwa ke go rwala mo tlhogong, a apara mosese mo telele, a apare le sekipa sa matsogo a matelele.

Moaparo wa Setswana gantsi ba o dira ka letlalo, go apariwa tsa kope, go apariwa tshega, e be e nna dibaga.

Diaparo tsa basadi ke tsone tse di bontshang gore o ana eng.

Nnyaa, gompieno fešene ya segompieno ga e thuse go rotloetsa go leka-lekana ga basadi le bana.

Tiragalo tsa hisetori, diphetogo tsa loapi di ne tsa ama basadi ka mokgwa o ba aparang ka teng ka gore ba feleletsa ba iteilwe ke banna.

Ke bona ba leka go iponagatsa mo bathong gore bone ba wela ko setheong sefe.

Ke diaparo tsa setso sa seSotho mo ba aparang seshweshwe teng, ke kwa Setswaneng go apariwa seshweshwe.

Diaparo tsa basadi di bontsha gore mmele wa bone o ntse jang le gore o eme jang.

Fashion-e e ka dirisiwa fa basadi ba ka apara sentle, moaparo wa bone wa tlhamalala, wa nna le boitlotlo.

Ke ne ke tla dira diaparo tsa letlalo la kgomo.

Go apariwa le ditshega le .

Di bontsha hisitori kana boswa jwa setso fa o itse gore o mang ebile o ya kae ebile o tswa kae.

Ke ile go apara diaparo tsa setso tsa Setswana ka gore mama'aka ke moTswana, papa'aka ke le-coloured-e ka jalo ke godile Setswana.

Ke diaparo tsa Setswana.

Mo setšhabeng sa Setswana, banna ba apara disope, basadi ba apara ditshega kana tsone tuku le khiba.

Ke rata moemedi wa mmino wa sa Kulenyane.

Ke pina tsa setso sa Setswana, di opelwa fela ka moetlo ya Setswana.

Di bolokiwa ka go beiwa kana go tsenya mo teng ga foreime.

Ee, ke ile ka tsenela mmino wa setso sa Setswana, maitemogelo e ne e le go ithuta se garona.

Tswana ke puo ya baTswana mo baTswana ba ipelang ka se gabone.

Puo ya gaeno ke Setswana, e bonolo go ithuta ka gore ke puo e mang le mang a kgonang go e bua.